Wa xinuna ndzi nga mu kumela buruku kumbe xiburukwani xo endliwa hi xikhumba xa swiharhi swiharhi swo fana na tiyingwe tihomu kumbe timbuti ndzi mu kumela na mpalampala na nceka wa vest na yona yo fana kumbe yo endliwa tanihi hi swikhumba swa swiharhi tanihi roho buruku. Wa xisati yena ndzi nga mu kumela xibelana nceke wa tinguvu to hambanahambana hi muhlovo muhlovo yo hambanahambana yo tipenda xikandza na mihlovo yo hambanahambana ya ma ya minceke ya maduku yo tsimba nhloko. Ndzi nga tlhela ndzi mu kumela vuhlalu byo hambanahambana hi muhlovo bya ku a ta faka milengeni, mavokweni na le nkolweni.

Vuhlalu byo ambariwa emikhuveni ya mitlangu yo fana na muchato i vuhlalu lebyi va ka byi ri vahlari byo sasekisa kumbe ku engetisa ku saseka ka vanhu kumbe munhu yelweyo a va ka a mbale ndhavuko wa yena i vuhlalu lebyi byi humesaka vusaseki kumbe byi tlangelaka vusaseki ndhavuko wa yena ni ku rhandza ka moya wa yena ka siku relero kambe vuhlalu lebyi fakiwaka kumbe byi ambariwaka hi tin'anga i vuhlalu lebyi va ka byi nga ri bya ku tsaka hi siku rero kambe ku hlawuriwa hi mimoya ya vona tin'anga i vuhlalu lebyi a hi byona byo byi susa loko munhu kumbe ntlangu wu hela kambe i vuhlalu lebyi va tshamaka va ri na byona.

Ndzi hlanganise e vuhlalu lebyi hi ku hambanahambana ka mihlovo hi ku ya ka flag ya hina ya tiko loko ndzi yi langutile. Ndzi yi langute mayimelo ya koho ma ni tsakisa se ni hlanganisa muhlovo wa vuhlalu lebyi se ndzi tirhungela masiku lawa hinkwawo i vuhlalu lebyi ndzi nga byi teka eka ku buka yoho mujeko wa tiko ndzi wu tsakela ndzi wu faka ka vuhlalu bya mina.

Macinelo ya xibelana i macinelo ya ku a hi wona ya ku hlupha swinene kambe i macinelo ya ku fambisa tinyonga i macinelo ya ku tlangisa tinyonga hi ku ya hansi ku ya henhla hi ku ya hi ku tsakela kumbe hi ku ya hi mafambelo ya wena ni lo wu cinaka na yena. Wa ya ematlhelo xibelana xi ku tlakusa kumbe xi swi sasekisa ngopfu e mafambelo kumbe macinelo ya wena i ncino lowu nga laveki matimba kambe wu lava eku ve ni u cina hi kusuka embilwini ntsena.

Vavanuna va fanele ku ya ku ambala madzovo ya swiharhi swo fana na tihomu timbuti na na tiyingwe na swiharhi swo hambanahambana. Va fanele ku tsimba tinjhovo ta le mahlweni ni ta le ndzhaku va faka timphaxana emilengeni maphaxani emilengeni ya vona na tibodi enhlokweni ku nga ndlela leyi vanhu va khale kumbe Matsongo ya khale a va ambarisa xiswona.

Vavasati vavasati va fanele ku ambala tindindana kumbe xibelana masiku lawa kumbe nguvu swikatwa swo hambanahambana swa miceka emirini no boha maduku enhlokweni kumbe va tisasekisa hi vuhlalu madehe kumbe vuhlalu emavokweni ni le milengeni lawa i maambalelo ya vaxisati va Xitsonga hi ku ya hi ndhavuko wa khale.

I dokodela thomas Hasani Chauke leyi i nqambi leyi hi ku hetiseka yi nga teka Xitsonga i xi bombisa ni vamatiko i nqambi leyi nga teka Xitsonga yi xi veka emepeni no teka Xitsonga yi ya bomba hi xoho ematiko henhla. Doctor Hasani Chauke i endla vuyimbeleri lebyi byi yakaka mimiti lebyi byi nyikaka matimba evuton'wini ku ve ni munhu a nga heli matimba a nga heli moya swiyimo i swa ku ta swi tlhela swi famba kahle kahle nqambi leyi ko va nqambi hi ku ya hi leswi a swi endlaka kambe van'wanyani ku fana na mina hi nga vula ku i munhu loyi a tlhelaka a chumayela ngopfu hi vutomi ni ku tiyisela.